Ke bona e le o ne o o maleba wa go ikatisa mokgwa wa go lema kwa magaeng ka gore bontsi ba nako bangwe ba ko meberekong mme ba thapama ke yone nako e maleba eo ya gore o fitlhe o leme mme o kgone go ikatisa sentle, ka gore ga go letsatsi thata mo nakong eno ya letsatsi.

Dikgwetlho tsa bašwa tsa go akarediwa mo metshamekong ke gore go na le metshameko e leng gore e kgona go dirwa go tshimolola mo dijareng tsa sixteen go fitlhela mo dijareng tsa twenty-one, mme ga o setse o tlodile dijara tseo go nna thata gore o ka feleletsa o nna karolo ya motshameko o. Ka jalo ke nagana gore ga go ka atolosiwa dingwaga tsa metshameko eo go ka nna botoka thata mo bašweng gore ba feleletse ba tsaya karolo mo metshamekong e le mentsi e re nang le o ne mo Aforika Borwa.

Kgwele ya dinao ke yone e dirang gore batho ba itekanele mo mmeleng ka gore ba phela ba ikatisa tsatsi le letsatsi, mme ga o itekanetse mo nnang meleng go tshwana le o itekanela mo tlhaloganyong kgwele ya dinao ke yone e leng gore e thusa thata ka itekanelo ya mmele le itekanelo ya tlhaloganyo.

Metshameko e ya go tshwana ka go tlola ga kgati le go lelekisana e dira gore bana ba itse gore gare le batho ra thusana. Motshameko wa kgati o mongwe tshwara ka mo o mongwe tshwara ka mo, mme re dira rotlhe ka nako e le nngwe e tshwana le go dira team work. Mme metshameko ya segompieno bana ba itswalela mo teng ga matlo ka di-video games mo e leng gore ga ba kgone gore ba kgone go dirisana le batho ba bangwe ko ntle. Mme e ya di-video games ga e ba ruti gore batho ba phedisana jang ka fa ntle kafa, mme metshameko ya segologolo ke o ne leng botoka go na le metshameko ya segompieno.

Ee ke kile ka feleletsa ka rotloetsa bana ba bangwe go tsena sekolo ke ile ka tsena sekolo ga ke fitlha ko mophato wa bosome le bongwe grade eleven ka feleletsa ka tlogela sekolo, mme ke ya go bereka ka bereka ngwaga mme ka feleletsa ka boela sekolong ngwaga o latelang ka gore ne ke batla go fetsa mophato wa ka wa marematlou. Ke ile ka feleletsa ka bala grade eleven ka feleletsa ka pasa ka fetela ko mophato wa marematlou mme seo se feleleditse se kgothatsa le ba bangwe ba ile ba batla go tlogela sekolo ba bona gore ga e se gore ga o le motho o tshwanetse go ineelela mo botshelong.

Ga o le motho ka nako le mošwa ga ise ga ngata o feleletsa o fenya mo sengwe le sengwe se o se dirang, e fela go sa fenyeng ga gago ga wa tshwanela gore o latlhele taulo. Ke gore o tshwanetse gore o itse gore mo fenya mongwe le mongwe o fetileng mo e le gore ga a fa lolola teng mme ga a ya go dira sa bobedi di o tla a bankantshitse tlhaloganyo ya gage le maikutlo se ya go se dirang o tlotlo se fenya ka gore nkabe e le kgwetlho labobedi a ya go se dira.

Go botlhokwa thata gore go nne le tikologo e e leng gore bašwa ba ka feleletsa ba tlo go bua ba gololosegile ka dilo tse le go di ka ba tsenya mo kotsing, mme le ditlamorago tsa teng di se monate kana di le bosula. Ga bašwa ba kopane ba kgona go agana ba aga setšhaba se se botoka, ka jalo go botlhokwa thata gore bašwa ba nne le tikologo gore ba ka nnang mo go o ne gangwe kana ga bedi mo bekeng go tla go bua ka tse e le gore ga di ba tseye sentle kana ke dikgwetlho tse ba kopana le tsone mo botshelong.

Go thusa thata go nna le seabe mo go tsa metshameko o le mošwa, ka go e thusa boitekanelo ba gago le gore o kgone go dirisana le batho ba bangwe e thusa thata ka go tsaya dikarolo mo metshamekong e farologaneng jaaka mošwa gore tlhaloganyo le maikutlo a gago di kgone go itse gore go berekisana le batho ba bangwe ke selo se se siameng.